Thengo ya data kha vhaswa vhane vha khou ṱoḓana na mishumo kha internet i vha kwama ngauri mishumo minzhi nga tshino tshifhinga i vha i khou apuḽayiwa nga kha email kana kha internet zwine zwa amba uri mutengo wonoyo wa data une a u swikelelei u vha khayedu kha vhaswa vhanevho vhono khou ṱoḓana na mishumo.

Mutengo wa dzi data kana u ḓura ha dzi data kha nṋe zwi zwi a nkwama kushumisele kwanga kwa internet tsumbo dzine nda nga dzi fha ndi dza uri hu na zwiṅwe zwa vhuleludzi ha vhudavhudzani zwine athi zwi shumisi ngauri zwi ḽa dzi data nnzhi u zwi shumisa. So ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine ndo dzhia tsheo uri a thi zwishumisi athi nazwo thi tshipiḓa tshazwo. Futhi na uri ndi na ndi ndi tshi eḓela ndi tea u tsima dzi data dzanga uri dzi songo sala dzi tshi kho dzi kho downloader zwine asi zwine nda khou zwi ṱoḓa na u tsima uri kha zwiṅwe zwa zwithu zwileludzi zwa vhudavhidzani u tsima uri dzi songo dzi songo downloader dzi vidio ndi songo to ndi songo tovha nṋe ndo ndo zwi tendelaho.

Phetho ine nda i dzhia nga ha puḽane ine nda kho ṱoḓa u renga kana u dzhia yone musi zwi tshi ḓa kha u renga dzi data dza luṱingothendeleki ndi vha ndo lavhelesa zwileludzi zwa vhudavhidzani zwine nda vha khazwo na zwa uri ndi dzhia tshifhinga tshingafhani nga ḓuvha ndi kha hezwo zwileludzi zwa vhudavhidzani na uri kha tshifhingani tsho fhelaho ndi tshi lavhelesa nga ṅwedzi woṱhe ndi vha ndo shumisa dzi data nngafhani.

Ndi vhona uri theḽemedisini i nga thusa vhathu vha re kule kana fhethu hune ha sa shumelwe zwavhuḓi uri vha kone u swikelela tshumelo ya mutakalo ya khwiṋe nga ha uri a vha tei u to thoma vha bva hone vha dzula hone vha tshiya vha tshi yo fola na dzi ḽaini vha wana thuso vha henefho miḓini yavho vha ṅwaleliwa mishonga ine vha kho tea u i renga vha hanefho miḓini yavho vha kone fhedzi u to takuwa u ya u renga mishonga heneyo ye vha ṅwalelwa.

Vhuṱali ha maitele vhu nga shandula matshilo a shu miṅwahani i ḓaho ngauri maitele o ḓoweleaho a u shuma ri ḓo wana uri ri si tsha shuma nga heyo nḓila lune muthu u a kona u to shuma lwa tshifhinga tshoṱhe kana lwa vhutshilo hawe a tshi khou shumela a hayani. Futhi na u ḓisa dziṅwe dza dzi thandululo dza zwa mutakalo dzine nga tshiṅwe tshifhinga a zwithu waniwa. Masiandoitwa ane angavha hone ndi a uri hu ngavha na vhaṅwe vhathu hu ḓovha na vhaṅwe vhathu vhane vha ḓo xelelwa nga mishumo ngauri mishumo yavho i ḓovha i si tsha ṱoḓea ngauri hayanoni maitele a vhuṱali kana vhuṱali ha maitele havha ho shandula nga nḓila ine vhone vha shuma ngayo.

Ndi zwa ndeme uri dzi apuḽikhesheni dzi website kana zwishumiswa zwitikedze luambo lwanga lwa hayani. Ngauri musi ndi tshi kho shumisa dzenedzi dzi website kana dzi apuḽikhesheni dzenedzo nga luambo lwanga zwi ita uri ndi si fhufhiwe nga zwino kho ambiwa zwi sa fani na musi ndi kho shumisa luambo lu sili. Zwi ita uri zwithu zwanga zwine nda kho ita zwone zwi leluwe ndi kone u pfhesesa ngauri hu vha hu khou shuma luambo lwanga lwa ḓamuni. Zwi mpha phambano kha vhutshilo vhutshilo hanga kana zwi zwi vha zwi zwi a nthusa kha vhutshilo hanga ha ḓuvha na ḓuvha ngauri a thi tsha tea uri zwiṅwe zwa zwithu ndi tea u vhudzisa vhaṅwe vhathu uri afha hu kho ṱoḓa u pfhi mini.

Ndi zwa ndeme u tsireledza vharengi musi vha tshi shumisa tshumelo ntswa dza didzhithala kana dzi puḽatifomo ngauri vhaṅwe vha vharengi nga u sa pfesesa u ya wana vho no renga na zwine vha vha songo tea u renga zwone vho no ḓiṋwalisela na kha zwiṅwe zwithu zwine a vho ngo tea u ḓiṅwalisa khazwo zwine zwa vha wana zwi tshi vho vha vhofha for zwitshi vho vhofha vhutshilo havho hoṱhe kana zwitshi vho vha vhofha lwa tshifhinga tshilapfu zwine zwi sia zwi na masiandoitwa a si avhuḓi.

Tshaka dza muzika dzine nda dzi ḓivha ndi dza malo dzine dza mvumvusa khwiṋe ndi nthihi ndi tshi kho amba nga ha tshaka dzi nonga muzika wa gospel muzika wa reggae muzika wa likompo muzika wa mapiano muzika wa jazz muzika wa kwaito muzika wa rnb na muzika wa house muzika une wa mvumvusa nṋe ndi muzika wa gospel.

Nṋe ndi vhona zwi si zwa ndeme uri tshivenḓa tshi shumisiwe kha dziṅwe nyambo dza matambya nga maanḓesa a maṅwe mashango a siho a sia Afurika Tshipembe ngauri zwi tshiḓa kha matambya zwi tshimbilelana na zwa uri ndi vhathu vha ngana vhane vha ḓo ḽi vhona heḽo ḽitangwa ngauri hu vha hu si hu ita ḽitangwa fhedzi zwi vha zwi tshi kho tshimbila na uri vhaṅwali na vhatambi vhavha vhakho lavhelela u wana mbuyelo kha ḽitambya ḽeneḽo zwi tshi khou lavhelesa uri ndi vhathu vhangana vho no kho ḽi lavhelesa.

Muzika une nda u takalela u thetshelesa kha founu yanga ndi muzika wa gospel muimbi ane nda mufunesa u mu thetshelesa ndi vhafunzi vho Benjamin Dube zwine zwa ita uri ndi vha takalele nga maanḓa ndi ngauri ndi muṅwe wa vhathu vhane ndi murabeli muhulwane kana muloshi muhulwane ane ndi tshi vha thetshelesa ndi a pfha vha tshi nsendedza tsini tsini na murena.

Mufuda une nda u takalela u vhona kha dzi streaming platform ndi mufuda wa fiḽimu ya action zwine zwa ita uri ndi khethe wonoyo mufuda u fhirisa dziṅwe ndi ngauri ndi funa nga nḓila ine vhatambi vha hone vha tamba ngayo uri ndi fiḽimu ine i na u ṱavhanya ahuna u humbulesa ahuna u to vhaisana nga u to ralo zwi tovha mafhungo a u to takadziwa fhedzi.

Satellite dishi ya TV ndi nayo zwine nda vhona u shumisa dishi zwi tshi vhambedzwa kha tshumelo dza streaming ndi u ya nga ha nṋe ndi pfha uri dishi ndi khwiṋe ngauri streaming i dzhenelela na mafhungo a dzi data na network zwine tshiṅwe tshifhinga zwi a wana zwi tshi kho khakhisa kha uri u vhone TV mbuyelo dzine nda pfha uri ndi ṱangana nadzo nga dishi a thina vhukonḓi zwi tshi ḓa kha mafhungo a dzi netiweke nga maanḓa kana u shumisesa masheleni kha mafhungo a dzi data.

Vhuponi ha hashu vhathu vhanzhi vha shumisa data dza netiweke ya vodacom, honeha mutengo wa hone a hu tu farea nga u to ralo hu tou vha uri ndi yone netiweke i no fara zwavhuḓi vhuponi ha hashu.

A thi a thu ḓi wana ndi tshi khou badela masheleni o paḓaho mpimo ndi tshi khou renga data ngauri zwifhinga zwinzhi ndi shumisa Wi-Fi.

Data dza netiweke i fareaho nga vhathu vhoṱhe ndi dza nethiweke ya telkom, ndi pfa vhathu vhanzhi vha tshi amba zwavhuḓi nga uri wa renga vha ya ufha na miṅwe mi minete ya mahala.

Ndi vhona zwi songo fanela uri hupfi data dzi a tshinyala nga uri tshifhinga tshinzhi u wana uri ṅwedzi u a fhela vhaṅwe vha vho rine ri tshi kha ḓi vha na dzi data, na musi ri tshi lavhelesa nga nḓila ine data dza ḓura ngayo hovha ho funa vha tshi ri tendela dzi tshi kona uri dzi ye na kha ṅwedzi u tevhelaho u swika dzi tshi to fhelela.

Ndi renga dzi mobaiḽi data luthihi nga ṅwedzi zwino u ṱuṱuwedza u ṋanga heyo bundle yanga, ndi zwileludzi zwa vhu davhidzani zwine nda zwi shumisa, ndi ya zwiḓivha na uri zwine nda zwi shumisa a zwi tu ḽesa data nga u to ralo.

Ndi funa u renga phakhethe dza data dza ṅwedzi muṅwe na muṅwe nga uri musi nda renga kha honoyo ṅwedzi ndi vha ndo guma u fhirisa uri ndi renge ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe kana vhege iṅwe na iṅwe ngauri a thi nga vhi na tshelede i no dzula i hone yo to lindela u tou renga data.

Muṋetshedzi wa mobile nethiweke ane a ṋea ndeme ya khwine ya data ndi telkom.

Khaedu i ne nda ṱangana nayo musi ndi tshi renga data dza luṱingothendeleki, ndi dza uri zwiṅwe zwifhinga vha ya wana hu sina nethiweke nga hetsho tshifhinga dzi data dza hone dzi kho ḓo yo fhelelwa fhelelwa nga tshifhinga, zwine zwa amba uri u wa wana wo renga dzi data nnzhi dzine wo fhedza na u dzi shumisa u songo dzi shumisa nga uri ho vha hu na khaedu ya nethiweke tshifhinga tshinzhi.

Ee ndono vhuya nda dzi shumisa dzi promotion kana dzi discount musi ndi tshi kho renga data ya luṱingothendeleki.

Kanzhi kana tshifhinga tshoṱhe ndi renga data dzanga nga kha epe ya bannga yanga.

Zwithu zwine zwa ntsinyusa musi ndi tshi renga data dza luṱingothendeleki afrika tshipembe ndi u ḓura hadzo na zwa uri dzi a fhelelwa nga tshifhinga.

Ndi lavhelesa kushumisele kwanga kwa miṅwedzi yo fhiraho ngauri zwithu zwine nda shumisa zwone data dzanga zwi a fana ṅwedzi nga ṅwedzi, hu nga ḓi tovha na miṅwe miṅwedzi hune kha kha ṅwe ho vha na zwiṅwe zwithu zwe nda vha ndi kho ita zwone zwo kalulaho mara tshifhinga tshinzhi zwi a fana. Zwino ndi shumisa u lavhelesa uri miṅwedzi yo fhiraho ndo shumisa data dzo to itisa hani ho ndo renga lungana nahone ndi tshi kho renga dza vhugai.

Hayi, a thi a thu ḓi wana ndi ndo wana ndi na thaidzo ya uri ndo renga data fhedzi dzi sa ṱavhanye u vhonala.

Ndi vhona zwo leluwa u ḓadza datha ya luṱingothendeleki lwanga a thi vhi na khaedu.

Ee ndo no vhuya nda ḓiwana ndi khou fanela u ḓadza datha nga u ṱavhanya, ndi musi ndi tshi kho tea u ṅwala mulingo wa tshikolo, nda ri ndi tshi zwi lavhelesa nda zwi vhona uri a thina data dzo linganaho dzine dza nga ntshumela u swika awara mbili dzine ndo tetshelwa dzone.

Hai a thi ḓadzi data nzhi nga zwiṅwe zwifhinga zwa ṅwedzi, zwino itisa ndi zwa uri ndi shumisa zwithu zwithihi tshi fhinga tshoṱhe arali zwa itea zwi a ḓi tovha lwonolo luthihi nga nṱhani ha nyimele ine a i ho fhasi ha ndango yanga.

Nḓila ine nda i takalela u ḓadza datha yanga ndi app ya bannga yanga, ndi shumisa yone tshifhinga tshoṱhe.

Ndi langa ngauri musi ndi mushumoni a thi shumisi dzi data dzanga kha luṱingothendeleki langa, ndi shumisa Wi-Fi ya hanefho mushumoni nga masiari.

Hai a thi a thu vhona phambano kha mbadelo dza u ḓadza data vhukati ha vhaṋetshedzi nga uri a si zwithu zwine nda anzela u zwi ita.

U ya nga ha nṋe zwine zwa ita uri mutevhe wa TV u vhe wo teaho ndi nga ṅwambo wa tshiṱori tshi no khou tamba, tshi tea u vha zwiṱori zwi no takadza nahone zwine zwi a tevhelelea na vhatambi vha hone vha tea u vha vhatambi vha re na vhukoni.

Zwine nda nga ita u engedza u vhonala hanga na vhafuni vhanga ndi u shumisa zwileludzi zwa vhudavhidzani nga u posa zwiṅwe zwa zwithu zwine nda vha ndi khou ita musi ndi khou ita wonoyo muzika, hu nga vha tshipiḓa nyana tsha muzika wonoyo kana musi ndi tshi khou ita uri muzika hoyo u kone u vhonala kana u swika vhathuni.

App ya u thoma ine nda i lavhelesa nga matsheloni ya nyanḓadzamafhungo ya matshilisano ndi Whatsap ngauri heyinoni ndi yone ine nda shumisesa yone u amba na vhathu vha re tsinisa na nṋe vhane vha nga mashaka na dzikhonani.

Nyanḓadzamafhungo ya matshilisano yo shandula nḓila ine nda ṱangana ngayo na khonani na muṱa ngauri nga nṱhani hayo a hu tsha tou vha na u pfhi ri ḓo ṱangana ra dzula fhasi ri tshi khou vhonana, ho no ḓala hone uri ri a kona uri ri a founela na nga dzedzi dzi nyanḓadzamafhungo ra vha ri khou vhonana zwifhaṱuwo naho zwi tshi amba uri zwi fhungudza vhundeme ha u ṱangana vhathu vha dzula fhasi vha amba vha sea.

Puḽatifomo ya nyanḓadzamafhungo ya matshilisano ine nda wana i tshi nthusa vhukuma ndi puḽatifomo ya Whatsapp ngauri nga khayo ndi kona uri ndi ambe zwavhuḓi na mashaka na dzikhonani, vhathu vhanzhi nahone vhane nda ambedzana navho vha na vha ya i shumisa heyo Whatsapp futhi na dzi data dzayo dzo tshipa kana ndi dza mutengo wa fhasi ngauri u a kona u tou renga dzine dza tou vha dzi dza heneyo Whatsapp fhedzi.

Ee, ndo no vhuya nda ḓiwana ndo dzhia tshifhinga tsha u awela kha nyanḓadzamafhungo ya matshilisano, a zwo ngo vha zwithu zwo to leluwaho nga u tou ralo zwo tou vha zwithu zwine ndo vha ndi khou tou pfha uri ndi khou tea u ḓidzima zwone nga tshenetsho tshikhathi.

Nṋe ndi vhona nyanḓadzamafhungo ya matshilisano yo khwinisa vhudavhidzani ngauri zwa zwino hu vha hu khou shumiseswa ṱhingokhalwa dzine muthu muṅwe na muṅwe nga tshino tshikhathi kana vhathu vhanzhi u wana vho dzula vha nadzo vho dzi fara nga tshanḓa zwine zwa amba uri na u founela hoyo muṅwe muthu u khou shumisa nyanḓadzamafhungo ya matshilisano zwo leluwa kana u amba naye nga nyanḓadzamafhungo ya matshilisano zwo leluwa nahone zwi zwa mutengo wa fhasi.

Ndi linganyisela tshifhinga kha nyanḓadzamafhungo ya matshilisano na vhuḓifhinduleli ha vhukuma nga u dzhena kha hune wa setha hone hanefho kha nyanḓadzamafhungo u ya kona uri u ḓikalele tshifhinga tshine wa ḓo ḓiwana u khatsho nga ḽeḽo ḓuvha na uri zwine zwa vha hoṋe ndi zwa uri vhuḓifhinduleli ha vhukuma ndi ha musi u sa tendi u xela ngauri wa vha u kha nyanḓadzamafhungo dza matshilisano, wa dzula u tshi vha iwe muṋe une wa ḓi ḓivha ngayo.

Mushumo une nyanḓadzamafhungo ya matshilisano ya ita kha vhutshilo hanga ha ḓuvha na ḓuvha ndi ya uri ndi kone u vha na vhudavhidzani kana na vhuṱumani na dzi ṱhama dzanga na mashaka vhane vha vha kule na nṋe, zwine zwi sala zwi tshi ita uri ndi pfha u nga ri ndi tsini navho ngauri ndi vha ndi khou kona u vhona vhutshilo uri vha vha khou tshilisa hani, hu khou itea mini kha matshilo avho na nṋe vha kone u ḓivha zwiṅwe nga ha nṋe uri hune nda vha hone ndi khou tshilisa hani nahone hu khou itea mini nga ha nṋe.

Nṋe ndi tevhela zwigwada zwoṱhe vhuvhili hazwo zwine nda ṅwala zwone ndi vha ndi tshi khou ṱuṱuwedza vhathu nga zwa vhutshilo na u anḓadza ivangeli ya Mudzimu kha zwenezwo.

Vhupfhiwa hanga ndi ha uri malugana na u shumisa nyanḓadzamafhungo ya matshilisano u bveledza mafhungo, ndi vhona zwi zwithu zwavhuḓi ngauri vhathu vhanzhi a vha tsha tou dzula vha thetshelesa dzi radio kana vha lavhelesa theḽevishini, zwifhinga zwinzhi vhathu vhanzhi vha fhedza tshifhinga tshilapfhu vha kha dzi founu dzavho vha kha dzedzo dzi nyanḓadzamafhungo dza matshilisano.

Hayi, nyanḓadzamafhungo ya matshilisano a i athu vhuya ya nthusa nga tshifhinga tsha shishi kana khakhathi ngauri a thi thu ḓiwana ndi kha nyimele yeneyo u bva tshe nda vha na nyanḓadzamafhungo ya matshilisano.

Hai, a thi a thu ḓi vhuya nda wana ndo ṅwala zwithu kha nyanḓadzamafhungo ya matshilisano zwine zwo vha zwi tshi vho ḓivhea nga vhathu.